Uma ngisebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi. Ngingavala ilocation ocingweni lami, ngingangeni ey'ntweni zami ezizodinga amaphasiwedi. Ngiphinde ngingasebenzisi futhi ama-ephu ami asebhange. Ngoba angazi ukuthi kuphephe kangakanani ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi.

I-roaming data, isebenza ngokuthi uma uphesheya usebenzisa u-Telkom, u-Telkom awukho la ukhona, kodwa uma ufaka u-roaming data uyakwazi ukuthi idonse inethiwekhi yakho ukwazi ukuthi uyisebenzise.

Izindawo zomphakathi njengama-airport, isikhumulo sezindiza. Kubalulekile ukuthi zibe ne-Wi-Fi engakhokhelwa, eyisevisi kubagibeli babo. Ukuze khona bezosizakala abagibeli bathole ukuxhumana kalula ngoba ama-airports, anabantu abaningi abavela ezindaweni ezahlukahlukene. Abadinga ukuxhumana nabantu abeze kubona lapho abeze khona, ngoba abanye basuke bese bedukelene bengatholani. Kuba lula uma bezokwazi ukuthi babe ne-Wi-Fi engakhokhelwa, bakwazi ukuthi baxhumane. Njengoba isikhumulo sezindiza siyindawo enkulu kangaka.

Ngingabheka ukuthi umshini engiwuthengayo usesimeni esinjani. Ngibheke ukuthi awukaze ukhandwe yini. Ngibuke ukuthi awulimele ndawo yini. Ngibuke nokuthi lo mshini uyasebenza ngendlela ekumele ukuthi usebenze ngayo. Bese ngiyabuza ukuthi lo mshini uma ungenzeka ukuthi ungihluphe sengisekhaya, ngizokwazi yini ukuthi ngiwubuyise. Uma futhi ngingakwazi ukuthi ngiwubuyise ngaleso sikhathi , nginethuba elingakanani ukuthi ngikwazi ukuthi ngiwubuyise, bangibhekele wona noma banginikeze omunye omusha.

Amamuvi atholakalayo kuma-TV esathelayithi. Amamuvi abantwana, kube amamuvi ezithandani, kube amamuvi amasosha lapho kuliwa khona nangezibhamu. Kube amamuvi akhombisa iy'lwane, kube amamuvi akhombisa imvelo, nomhlaba,

Cha angiboni kufanele ukuthi kukhokhelwe izindaba. Izindaba kumele ukuthi zaziwe iwona wonke umuntu emiphakathini, nawo wonke umuntu obukela umabonakude. Ngoba imuphi umehluko okhona kulezi ndaba ezikhokhelwayo kunezindaba ezingakhokhelwa? Ngoba zikhona iy'ndaba ey'ngakhokhelwa. Lezi ezikhokhelwayo zikhokhelwa ngoba zinjani? Abanjani laba ekumele ukuthi bazizwe, abanjani ekumele ukuthi bangazizwa ngoba bengenayo imali yokukhokha? Angiboni kufanele lokho.

Umehluko phakathi kwamamuvi esathelayithi namamuvi abukwa bukhoma awukho. Ngoba amamuvi esathelayithi afika kuqala kwisathelayithi, bese eyakhokhelwa ukuze umuntu ezokwazi ukuthi ayibuke leyo muvi, kumele ukuthi akhiphe imali. Lo ongenayo imali akakwazi ukuthi abone leyo muvi uyizwa ngendaba eyixoxelwa. Kumele ukuthi alinde isikhathi esithize kuze kube ukuba leyo muvi isiyafakwa bukhoma, akwazi naye ukuthi ayibuke.